Ezinye iyindlela ezemidlalo eziletha abantu bey'nhlanga ey'hlukahlukene ama-fan parks, okunye futhi ama-social groups kuma-social networks njengo-Facebook, o-WhatsApp. Lapho nje abantu bayahlangana badingide okwenzakalayo kulelo qembu labo, wonke umuntu nje akukhethelekile ukuthi uhloboni yamuntu.

Ewu ngikhumbula kahle kakhulu sasidlala ibhola iqembu lami hhayi lalidliwa lona, ngathola ithuba ukuthi nami ngifake elilodwa lokuyobika ekhaya, heyi ngalibhamuza eyi ngalibhamuza. Hheyi laba beqembu, elinye bebathi nje mangiliphinde ngilithola ibhola bavele bathi moo okwenkomo hheyi kwangiphatha kabi lokho, hha kodwa emva komdlalo umqeqeshi washo nje wathi, hha umdlalo lo mfana wami akuyona impilo umdlalo nje.

Sasidlala ibhola iqembu ngeqembu siba bathathu kwezinye iy'nsuku nizokhethana nibe bathathu kodwa hawu kubhede nje, kodwa ngolunye usuku nibe bathathu nibe nje ama-superstar, loku niwashintsha lawa amanye amaqembu nje niwashayela. Uthole noma nje sewuphethwe indlala ubone kahle ukuthi nawungasuka nje wathi uyodla endlini uphume kule qembu hha ngeke phinde lihlangane futhi uyodlala kuze kushone ilanga kukhathale wonke umuntu athi, ya siye emakhaya. Ileso sikhathi-ke nawe ozoyeka ukudlala nje nje hhawu uyodlala mlibe.

Hhayi kwakungekuhle, kwakungekho mnandi futhi ngodwa sewubona nje ukuthi hhayi singaze sishayane, mina into engangibona incono ukuthi sishintshe umdlalo nje esiwudlalayo ngokuthi lo osuwudlalayo ngaleso sikhathi suke nje usuphele ubumnandi nje. Mase ususishintsha siqala kabusha nomncintiswano luyaphela.

Ezemidlalo ziwusizo elikhulu uzibona kahle uma ungahlala endaweni ezingekho khona ila othola intsha yakhona nje ihlala etshwaleni, iy'ngane ey'ncane sezizele ziney'ngane noma kuhlelwi nje lapha kudlalwa amakhadi akunanto ecatshwangwayo ephilayo. Kepha uma kukhona loku kwemidlalo kwezemidlalo asibi khona isikhathi sokuthi nje sizawudlala i-gambling noma sidlala wona amakhadi, nasemzimbeni futhi umzimba uyaphila, ingqondo ishaywa umoya yiyo yonke lento ekhulunywa ematshwaleni. Zibalulekile zemidlalo ne-fitness health nje yomuntu iba ncono akufani nomuntu nje ophilela utshwala.

Izinyathelo ezingathathwa yisikole ukuthi zenze la maqembu amanye azizwe amukelekile esikoleni sawo ngoba umuntu, uma amukelekile endaweni uyakhululeka akabi isithothobale nje nokukhuluma nokuxoxa kuyenzeka nje kubenza bazizwe bamukelekile bazizwe basekhaya.

Hhawu lena ilikhuni kakhulu le ngokuthi ngokwazi kwami abesimame lo kwemidlalo ngathi abakuthandisisi nje okwabafana umfana nje ukuthanda ngokwendalo, mhlawumbe nabakuletha nasey'kolweni kumabanga amancane ukuze nabesimame bakwazi basasebancane kungaba nomehluko nalokho.